Nna ke nagana gore go buliwe di-UIF office tse dintsi ka gonne batho ba tlala ko di ofising kwa, ba sale ba tloga mo mesong ba eme line, ge ba fetsa ka nako e nngwe motho o tswa koo a sa thusiwa, a sa bole go tsoga ka three wa matsha, ka ura ya botlhano o setse a le ko diofising tseo tsa di-UIF. Ka nako e ntsi go phela go na le mela e le metelele, nna ne ke re ba oketse diofisi tseo mo toropong e le nngwe, ka bonnyane e nne diofisi tse tharo go ya go tse nne gore batho ba sa ema di-line tse di makatsang le mela e makatsang.

Go botoka gore moagisani wa ka a ka dira application-e ya gage online, dilo gone jaanong di fetogile, di dirisiwa ke se tla bosenyi. Jaanong go botoka gore a ye ko E filing or-e U filling mme a dire kopo ya gagwe ka mogala wa letheka a berekisa inthanete.

Nna se ke se lemogileng ka UIF ke gore go na le mabaka a gore madi a gago ke bokae ebile go na le motho gate ke paymaster. Paymaster o kgona go gana kapa go go amoga moputso wa gago, a go sokodise a go batle sele le sele. Ke itemogetse le gore babereki ba ko UIF ga ba rate mosebetsi wa bona, ba berekela ka bonya ebile ba ikgogomosa e kare batho ba kopa ditšhelete tsa bone mme batho bao ba kopa ditšhelete e leng gore ba kile ba di berekela ebile ba go gogelwa mo moputsong wa bona.

Gore motho a kobiwe ko mosebetsing, ke dinako tsa gore motho a gobale ko mosebetsing kapa mme yo e leng gore o fetsa go tshola ngwana o ya ko maternity.

Ke mabaka a go dirisa madi a gago o sa bone le mabaka a a tshwanang le di-overdraft, nna o ntse o itse gore akhaonto ya tšheke e na le di-overdraft mme o dirise akhaonto ya go ka le ka botshepegi le ka kelotlhoko.